Maikutlo aka ke a reng dipapatso tseo tse bontshang kapa tse nang le dihlahiswa tse bolelang ka di hlwekisang mmele le madi le tsona ntho tse ding tsa tsona di ya thusa haholo haholo empa ekare ho ka bana le batho ba semolao ba tsebang haholo ka dintho tsa sekgowa mme ba keneng sekolo. Ba badileng ka tsona ba tsebe ho di sheba pele ho di batlisisa hore a na di loketse hore batho ba ka di reka mme ba di sebedisetsa ho ithusa ka tsona hobane tse ding tsa tsona batho ha ba di nka ba di reka, ba di sebedisa, ba qetella ba kula kapa di bakela malwetse malwetse mmeleng ya bona.

Ntho e nka ratang hore e tjhentjhe ke hore ho mola o eme ka maoto ho batlisisa haeba bo nkgono ba e thola kannete tjhelete ya bona e fihlela matsohong a bona hobane ba bang ba bona ba qetella ba rometse bana ba bona kapa ditloholo bale ba ntshetsa tjhelete empa e sa fihle matsohong a bona. Ekare ho ka ba na le ntho e fetofetohang mono ya rona e mona ka maoto mme ba etsa bo nnete le dipatlisiso haeba bo nkgono ba e fumana kannete tjhelete ya bona haeba tlametse haebe e tlamehile ba kene ka matlung ba botse ba batlisise ho be jwalo hobane e bohloko haholo ntho eo e etsahalang ka tjhelete ya bonkgono ya modende.

Ha ke le mooki sepetlele dingaka di so fihle mme hona le batho ba kulang ba bangata sepetlele nka leka ka hohle hore ke sebetse mme ke shebe batho ba baholo le bao ba kulang haholo bao e leng hore maemo a bona ke ao a batlang hore ba shebe ba shebe ka pele mme ke ba nke ebe bona ba qalang ka bona pele. Ke leke mme le ke etse bonnete ba hore kea leka ka hohle hore ke shebe batho ba bangatanyana nakonyana eo ngaka e so fihleng ka yona.

Ka ho itshwara hantle le ho bontsha banna ba bona ka hare ho naha ena ya Afrika Borwa, ho itshwara hantle e beng e le ho re ba itlhokometse mme ba ya tleliniking le bona ba ne ba ilo sheba ba malwetse, ba ilo itjheba mmeleng ya bona ha ba ntse ba phetse hantle.

Ho ya ka nna ke ya sekgowa e ke bonang e be rekang betere hobane e ena ya setho, e kaba e lokile empa e ka se lokele motho o mong le o mong mme le ha e le hore motho ekaba ngaka ya setho a tseba tsela tsa ho rera lelapa, empa ya sekgowa ke e bona e le betere hobane batho bao ba itswela sekolong mme ba tseba seo ba se etsang mme le ha o ya o batla ho utlwa ka taba tsa ho rera lelapa ba na le hlaloso e fetisisang ho feta tsela ya setho.

Batho bao baneng boemo bo sa foleng ba tlamehile ho fumana tlhokomelo ya bophelo bo botle hobane ha ba sa fumane tlhokomelo ya bophelo bo botle boemo ba bona bo qetella bo ya fatshe haholo mme ba ba na le bofokodi haholo. Ekare batho bao ba dulang le bona kapa malapa a bona kapa bao ba dulang ba le pela bona, ba ka dula ba hlokometse hore ba ya clinic, ing ba ya dingakeng ho ya ho lo lekolwa nthwe ngwe le engwe ka nako e nngwe le e nngwe eo ba tlameileng hore ba ye ngakeng ka yona le hore ba hlokomelehile ka ntho enngwe le enngwe tlase. Maphelo a bona, hobane le bona ha ba hlokomelehile maphelong a bona ba bonahala ba phela le bofokodi ba bona bo sa bonahale.

Ka ha ke le ngaka ke kopa hore ke o ise sepetlele se seholo hobane ke bona o na le bofokodi bo bongata mmeleng wa hao mme bo hlokang hore dingaka tse kgolo tse nang le tsebo e ngata ka seo se o tshwereng ba o lekole hantle mme le wena o tsebe ho fola le hore hape seemo sa hao ke se phakisang ke se batlang se phakisetswe ka pele jwale ho iswa sepetlele se seholo se ka o thusa haholo.

Nna vaccine e ile ya ntshwara hantle a nke ke be ka ba na le ditlamorao tse dimpe kamorao hore ke hlapa ha qeta ho e hlaba ke ile ka tshwara feela ke hlooho ha nyenyane letsatsi leo. Ka morao ho moo ne ho sena ditla morao tseo ke tla reng ke ile ka kula kapa ka se ka ba kapa ka se ka ba ka utlwa ke se monate mmeleng wa ka ile ya ntshwara hantle haholo.

Ekare batsamaisi ba dikoloi ba ka nahanela batho ba baholo, mme ba etse bonnete ba hore ha ba kena mo dikoloing tsa bona, ba leke ka hohle hore ba ba thuse ho kena le ho palama mo dikoloing.